I-TB iyigciwane elitholakala emoyeni. Lingena kumuntu onalo, liye komunye ongenalo ngomoya. Lokhu kwenzeka uma lo muntu one-TB uhleli naye endlini ningavulile amawindi, bese loyo muntu ayathimula noma akhohlele, okanye acula noma ekhuluma. Lelo gciwane lingakwazi ukungena kuwe. Igciwane leli melingena kuwe, lingena emaphashini, bese ligcilaze izitho zakho zomzimba. Enye indlela futhi abasho ngayo abezempilo, ukuthi uma uchawula umuntu noma usebenzisa inkomishi yetiye asanda ukuphuza ngayo, igciwane leli, nawe lingangena kuwe.

Zezindlela ezingase zikwazi ukumelana nemithi elwa ne-TB, ukuthi abantu abaphethwe isifo se-TB, kumele bahlale ngaso sonke isikhathi bazinakekela, benze isiqiniseko sokuthi bedla amaphilisi abanikezwe odokotela ngendlela ekumele ukuthi bawadle ngayo. Benze ukuthi bavakashela imitholampilo ngesikhathi, balandela njengoba odokotela bashilo. Bahlale endaweni ehlanzekile, bageze izandla, bagweme ukusebenzisa izinto ezifana nogwayi, ukuze bakwazi ukuthola ukulapheka ngokushesha.

Imithelela yokusebenzisa imikhiqizo yokukhishwa kwe-detox, ukuthi kuyasiza kakhulu uma umuntu ebophekile isisu, kodwa ibuye ibe nemithelela emibi, ngoba umuntu angase anciphise izakhamzimba emzimbeni wakhe, futhi omunye umuntu angathulula ngokweqile, kungalimaza izitho zakhe zomzimba. Futhi kuvamile ukuthi izinto ezifana no-detox ziceda amanzi emzimbeni, kodwa uma zikhangiswa ngabagqugquzeli, abakubali lokho futhi, abanayo indlela elula yokuthi bazise abantu abasebenzisa lezi zinto ukuthi ziyingozi kangakanani.

Ukusebenzisa imikhiqizo yokuqeda ubuthi nobungane, ingaba nemiphumelo emibi kakhulu, ngoba ingaba imbangelo yokuba abantu bazithole banezinye izifo ezihlobene nezinto ezisetshenzisiwe ezinobuthi, kodwa kube kuyizinto ezingagunyaziwe. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu agcine esezithola anezinye izifo ebengazilindele ngenxa yokuthi usebenzisa imikhiqizo engagunyaziwe.

Ngenkathi umhlaba wonke ubhekane nobhubhano oluyi-COVID-19 bekungase ogogo, laba abahlala nabazukulu, abangafundile futhi abangaqeqeshwanga kahle ngobhubhano oluyi-COVID-19. Bekungasa abantu abaqeqeshiwe bavakashele ogogo emakhaya wabo, lapho bazobaxwayisa futhi babafundise kabanzi ngobhubhane oluyi-COVID-19, ukuze nabo benze izindlela zokwazi ukuthi bayakugwema ukusabalala kwe-COVID-19, futhi bafundisa nabazukulu ukuthi bangase banciphise kanjani ukusabalala yokuthelelana nge-COVID-19.